Go jalwa dipeo tse di kolobeditsweng, tse di feteletseng mo mmung o bothitho, o motlhaba, o . O di boloke mo lefelong le le bothitho, le le phatshimang ka di se tse di thomile. Di jalele kwa ntle kwa lefelong le le tletseng letsatsi, le le nang le mmu o edileng sentle, o bo botlha. Morago ga dikgwedi di ka nna some robedi, o ka simolola go roba dikala tse di nnye ngwaga le ngwaga go nwa tee. Phuta dikala o bo o di kgaola, o di thube, o bo o di gore di gole.

Rooibos e e na le melemo e ka dirang gore o kgone go itekanela mo mmeleng wa gago. Rooibos e thusa ga o na le go phela o nagana thata, e thusa le boitekanelo jwa mmele jwa gago gore o nne o iketlile, ebile e se na malwetse a mantsi.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone ke gore ba jala ka go ya ka seemo sa bosa, metsi tlamehile e nne a ntse a phele a le teng le gore dipula di ka tla di le dintsi, di tlile go senya.

Maungo a dirisetswa go dira dijo tsa bana, thata-thata, le go dira melemo wa letlalo le go dira dilo tse dino tsididi.

Maungo a jewang thata ke diapole le dinamune, di-mango, dipanana le magapu ka gonne ke maungo a dikotla. Ebile ke o ne a dirang gore batho ba itekanele mo mmeleng.

E ratiwa ke batho ba ba tona ka gonne ba itse gore ba e jela eng, ebile e bereka eng mo mebeleng ya bone.

Fa go twe wine farming, go tewa temo ya beine, e kaya temo ya morara yo go dira beine.

Re rotloediwa go itirela tshingwana mo ditemong tsa rona, mo malapeng. Dilo di le botlhokwa tse re ka di dirang mo ditshingwaneng ke go jala ditamati, dinamune, magapu, ditapole, dieiye le ditlhare tsa dipanana.

Go itshokela komelelo, tshomarelo ya mmu, bokao jwa mefuta-futa ya ditshedi, temo e e tswelelang.

Boleng jwa phepo bo fa na ka di-carbohydrates, fibre le dikotla tse dinnye.

O tshwanetse go itse ka ga tlelaemete gore e fetoga gangwe le gape, mmu gore e rata mmu o o eledisang metsi sentle, ka go nosetsa gore e kgona go itshokela komelelo.

Ga ena caffeine, , di bolaya megare. E itshokela komelelo.

Rooibos-e dirisiwa ka ditsela tse dintsi, ba kgona go e dirisa jaaka seno.

Go na le merogo e eleng gore e dirisiwa go tshela mo teeng, go dira gore mmele wa o tie. Go na le merogo eleng gore tsa batho.

Ke ne nka reka morogo wa dinawa le morogo wa sekgowa.

Kgolo ya thekenoloji e amile temothuo ka dilo tse dintsi, e tlisitse le diphetogo jaaka metšhini ya sekgowa e e dirisiwang ka metlakase le kgwebo ya maungo. Sengwe le sengwe se dirisiwa motšhini wa motlakase ka go tokafatsa temothuo.

Maemo a bosa a ama mefuta ya maungo ka ntlha ya gore dipula di ka senya, ebile mmu o ka omelela ga o sa kry-e metsi. Jaanong go botoka thata fa pula ena mme e sa ne go senya.

Maungo a na le seabe se se tona ebile a ka dira gore motho a phele a itekanetse mo mmeleng wa gagwe. Maungo a dira dikotla ebile a dira masole a mmele gore a nne thata. A ka dirisiwa mo dilong jaaka dinotsididi gore a kgone go tokafatsa mmele wa motho.

Maungo ke dilo tse eleng gore di ka dira tšhelete mo ikonoming ya Aforika Borwa. Ka gonne maungo ke dilo tse eleng gore di dirisiwa thata mo mmeleng wa batho ba ba lwalang kgapetsa-kgapetsa jaaka bolwetse jwa sukiri , bolwetse ba high blood-a.

Merogo e ka tsenyiwa mo diteeng go tokafatsa mmele wa motho. Ebile merogo ke dijo tse e leng gore di jelwa dikotla. Merogo o ka dirisiwa go dira di-salad-e for batho ba eleng gore ba phela ka malwetse a .

Merogo ke leungo le eleng gore ga o le jala le tlhoga e le matlhare a matala. Morogo o tokafatsa mmele ebile o dira marapo gore a tiye.

Rooibos-o e ntsha makoa otlhe mo mmeleng ga o enwa. Ke ka moo batho ba sa batle go nwa mofuta o mongwe wa tee. Rooibos-o thata-thata e nowa ke bana ba ba nnye.

Rooibos-o ke selo se le sentle mo tikologong ka gonne gantsi e newa ke batho ba ba tona le bana. Ka gonne e kgona go dira marapo a batho ba ba tona gore a nne thata ebile e na le dikotlanyana mo .

Ke ithutile go le gontsi kwa tshimong ya ga malome. Gore ke dira jang fa o jala rooibos-o, le gore e tlhoka eng, le gore e tlamehile e nne mo lefatsheng le ntseng jang, le gore e kgona go nna mo komelelong.

Ke ratile morogo wa dinawa ka gonne e tlisa dikotla mo mmeleng wame, ebile bo maatlafatsa marapo a mmele wame.

Rooibos-o e farologane thata le ditee tse dingwe. Rooibos-o matlhare a teng ga a tshwane le matlhare a Joko. Matlhare a Joko a mantsi, a rooibos-o a mmalwanyana .

Beine ke selo fela se se senyang ikonomi ya rona. Go na le beine e dirang gore batho ga ba se na go e nwa, e be ba dira dilo tse di tlhakatlhakaneng jaaka kana go bolayana.

Ee, gore re tle re bone gore e ka thusa ka eng mo mmeleng jaaka merogo e nngwe e kgone go dira gore e nne dikotla mo go rona.

Go jala mefuta o rileng wa maungo go botlhokwa thata ka gonne ga o tlhoka fela sengwe, o ya ko tshimong ya gago.